Ke ka lebaka la papadi ho ka thusa batjha ho ithuta boikarabelo. Ho sebetsa le batho ba bang, le ho phahamisa boikemisetso ba bona. Di papadi di ba thusa ho hlola diphephetso, ho iketsisa merero, le ho fumana thuto e felletseng ka ho ithuta ho sebedisana, le mafu. Ho itlhokomela le ho be ha sepheo. Hape di papadi di thusa ho boloka bophelo bo botle ba mmele, leho fokotsa kotsi ya mafu a amang bophelo.

Ke ithutile hore ha o le le sehlopha, katleho ha e tshitlehe ka motho a le mong, empa ke mosebetsi wa bohle. Ebile ke ithutile hore ho hlokahala boitelo, mamello le ho hlompha melao. Papadi ena e boetse e ruta ho mamella kgatello. Ho dula o tsepame le ho kgothaletsana, le ho tshehetsana, esita le ha maemo a le thata. E bontsha hore ha batho ba kopane, kapa ba kopanye matla, ba ka fihlela dintho tse kgolo.

Ho bapala dikarata, ka nako tse ding hoka ba monate. Empa ha banyana ba etsa sena letsatsi lohle. Ba tsubella tjhelete, mme ba qetella ba sa utlwane. Ntho eo ha eba tsoelle molemo. E ba jara maikutlo a mabe. E senya botswalle le setho sa bona. Ho feta moo, ho bapala ka tjhelete ho ka ba lebisa tlhodisanong e sa pheleng le ditlwaelong tse kotsi tsa ho, tsa ho ba ja.

Sekolo sa rona ho na le mefuta e fapaneng ya dipapadi, tse kang soccer, netball, rugby, athletic le chess. Dipapadi tsena di natefela bana haholo. Haholo ha hona le di hlopha tse hlodisanang le dikolo tse ding. Bongata ba bana ba di rata hobane di ba fa monyetla wa ho phethola ho sebetsa ka sehlopha le ho natefelwa ke nako ya sekolo. Le ha hole jwalo, ho na le se ka fetolwang, jwalo ka ho kenya di papadi tse ding tse kang basketball, volley ball kapa dipapadi tsa ka hara ntlo, tse fang bana ba sa rateng di papadi tsa kantle monyetla.

Ha ho sehlopha sa Afrika Borwa, se kenetseng eSports World Cup, Twenty-twenty-four. Hobane ho ne ho sena sehlopha se qadileng hoba le boiphihlelo ba ho lelekisa tlhodisano ena. Nakong e nepahetseng. Le haholo jwalo, sehlopha sa Afrika Borwa se ile sa fumana monyetla wa ho ba karolong ya Fifa eWorld Cup ya Rocket League ka la fifteen Hlakubele, Twenty-twenty-four. E neng e tshwaretswe Riyadh Saudi Arabia.

Ke ile ka utlwa bohloko ha ke utlwa hore o se o tella kaho se hlopheng batswadi ba hao. Hoba le boikarabelo, haholo ha o ntse o bapala di-eSports ke ho hlompha melao ya lapeng. Le ho hlompha, ha batho ba o phelang le bona. Batho bane ba ka ba le boikarabelo le ho ba le seabo se seneng kahlolo ka ho bua, le batho ba ba ratwang.

Ke nahana hore ke etsa dihora tse kabang tse tharo ho isa ho tse hlano bekeng, bakeng sa dipapadi. Ke haholo ha ke bapala. Mme ha ngata ke etsa dipapadi ka matsatsi a Mmesa le Labobedi. Ha ke fumana nako e lekaneng, dipapadi tse ke di ratang, ke tsa ho qetela, tsa boithabiso tse sa lebellwang ka ho fetisisa. Hoba le bophelo bo monate le ho boloka kelello e hlwekileng.